Singaqalisa ukuseka iqumrhu labantu abalishumi ukuze nemali esizokuthi siyenze kwesisitokfela sethu ize ithi xhaxhe ekupheleni konyaka.

Ndingaya, kuba ndingumntu osebenzayo mna ndingakwazi ukumnceda ngokuthi ndihambe ndindwendelwe iziko lezemali ndimthathele khona imalimboleko ukuze akwazi ukubhatala elityala lakhe lasesikolweni kuza afumane iimpepha zezifundo zazo. Ukwenzela akwazi ukuzifumanela umsebenzi naye aza kundincedisa ukubhatala eli tyala.

Ndingamxelela ukuba le yeyona ndlela yokutyala imali le, yeyona ilungileyo kuba ithatha ixesha elide. Nenzala yayo ithi xhaxhe xa sewufikelele elaa xesha lokuba uyikhuphe. Kuba awukwazi uyikhupha ingekafiki elaa xesha layo.

Ndizamxelela ukuba yona yindlela elungileyo ukuthatha umasingcwabane, kuba nethi kwenzeke into yoba makabhubhe asizuba nayo indlela yokuba masimngcwabe ngendlela ebethanda ngayo. Kuba apha uzawumana ebhatala izavenge, apha angazuyibona kakhulu ukuba imali yakhe iyasebenziseka kunokuba azayibhatala isisixa xa kufuneka simngcwabile.

Uninzi lwabantu baseMzantsi Afrika abamnyama abayiqondi ukuba yintoni i-life insurance kuba abacingeli ifemeli zabo ukuba zizawuthi nethi babhubhe uba zincedwa yintoni na. Yiloo nto ke ukuba kufuneka befundisiwe nge-life insurance.

Ndivakalelwe kabuhlungu kodwa ke kunyanzelekile ukuba ndiyibuyisele imali noba ngumyinge omncinci endizawumana ndiwubuyisa. Loo nto uyakwenza umohluko omkhulu nakomnye umntana ozoba eyidinga le mali, ongathathi ntweni kanje ngam.

Ukusebenzisa imfonomfono yakho uhleli endlini loo nto ibizwa ngokuba yi-cellphone banking. Nokundwendwela iziko lezemali apho uyokufaka khona imali ngqo kumatshini odalelelwe ukusifaka imali.

Ndicinga ukuba ewe kulungile, kuba xa uthathe imalimboleko ebhankini ngoku awusakwazi uyihlawula uyakwazi ukubaleka ungakuba ungafuni kuhlawula. Ke bona abantu bebhanki bayakwazi ukulandelelela zonke ezaa nkcukacha wawuzibhalise ebhankini ukuze bafikelele apho uhlala khona.

Abonelanga xa bebababini. Kungcono inani elingaphezulu kuneli kuba abazuzibona iziphumo zokuba kube bekutheni benze esi stokfela kuba bambalwa.

Kulungile ukungena umgalelo xa ungene nabantu abathembakeleyo. And kufuneka nivule nonke nina ningene kulo mgalelo ibhenki apho nizokwazi ukuthi umntu ka agalelelweyo imali ize ngebhenki, ingagalelwa esandleni, ithunyelwe kuloo mntu.

Ungamxelela ukuba ngumyinge omncinci ozawuthathwa kumvuzo wakhe akufaka kule ngxowamali ongange-one percent. Kwaye nomqeshi wakhe kunyanzeleke ukuba abhatale lamyinge awuthatha kuwe uyi-one percent, afake eyakhe i-one percent kule ngxowa yeUIF.

Ndingakhetha ukuyokuyivula ebhenki kuba le ye-intanethi ndingadibana nobunzima sendiqalisile ukuyivula kuba yeyona fikelela lula. Kodwa ndingakhetha ukuya ngobuqu ebhankini ukuze ndicacisela ngokuba ngeento endingaziqondiyo.

Iyabalibazisa kakhulu kuba umfundi uye asilele kwizinto ezinintsi bekufuza unayo xa usaqala unyaka xa ingekafiki le mali. Kufuneka afumane imali yokutya ukuze ingqondo yakhe ibe freshi. Kufuneka afumane imali yokuthenga iincwadi ukuze akwazi ukuqhubekeka nezifundo zakhe kakuhle. Kufuneka afumane indlela , imali yokuhlala, indawo yohlala. Ngamanye amaxesha ke uye angakwazi uhlala kwezi ndawo zokuhlala kube engenayo imali yokubhatala.

Ezona zidingo ndingazibeka phambili, ndizawubeka phambili ukuthenga iincwadi, ukuthenga i-laptop kuba zezona nto zizandinceda ezifundweni. Ezinye ke ngoku izinto ndibone ukuba ndingenza ntoni emveni koko.

Ndingamcacisela ukuba i-medical aid yimali okwaziyo ukuyisebenzisa ukuthenga amayeza. Okanye ufuna ukuya nakowuphi na uqqirha, ungakwazi ukuyisebenzisa i-medical aid. Kodwa i-inshorensi yasesibhedlele ijongene ngqo nokuba xa uye wayokulala esibhedlele iyakuncedisa apho, kodwa awukwazi uyisebenzisa ngaphandle kwesibhedlele.